Izinto endizaziyo ngeqonga lemali leselula elinqumla imida kukuba xa uthumela imali kwamanye amazwe ayifiki ifana nale, ayifiki ifane nale mali oyithumele apha ngokomlinganiselo. Umzekelo, xa uthumela ishumi kwelinye ilizwe, xa litshintshelwa kwelinye ilizwe lingafika lingamashumi amabini. Kwaye kwamanye amazwe kuye kufuneke iimvume zokuba ukwazi ukutshintsha imali okanye ukuthumela imali kwelinye ilizwe.

Njengomntu osebenzisa kwinkampani yeinshorensi izinto endingakuxelela ngazo ezikulungeleyo ukugubungela zizinto ezifanele, ezifana nokugubungela imoto. Ukuba xa kwenzekile imoto yakho yamoshakala endleleni okanye uzifumanise usengozini yemoto ungakwazi ukufowunela i-inshorensi ikulande kwaye ithathe nemoto yakho imke iyolungiswa. Zonke ezo zinto ezo zizophuma kuyo i-inshorensi.

Intombi yam esandula ukugqiba ibanga leshumi elinesibini ndingayicebisa ukuba iqale ifunde ngendlela zokonga imali kuqala phambi kokuba ihambe iyokuvula amatyala ezivenkileni. Kwaye njengamntu osaqalayo ukusebenza kubalulekile ukuba ajonge imali azoyirhola, ajonge kunye nezidingo zakhe. Aqhathanise ukuba le mali azoyirhola iza kuzonela na zonke izidingo zakhe phambi kokuba azifumanise esematyaleni ezivenkileni.

Xa ndiceba ukuthenga indlu kubalulekile ukuba nditshintshe okanye ndicinge ngeendleko zokutshintshwa kwamagama, ngoba amaxa amaninzi xa ungalitshintshanga igama loo mntu indlu ephantsi kwakhe ungazifumanisa sowusezinkundleni zamatyala. Omnye umntu akujikele akukhanyele athi awuyithenganga indlu yingako isengaphantsi kwegama lakhe. Kubalulekile ukutshintsha igama lendlu xa uyithenga ukwenzela neenkundla zamatyala ziyazi ukuba le ndlu lena ayiseyiyo eyomnikazi wayo seyithengwe ngomnye umntu, uzawukwazi ukuthetheleleka.

Xa usebenzisa uNSFAS ufuna ukurejista kumaziko emfundo aphakamileyo uyakwazi ukurejistra mahala. Naxa usebenzisa uNSFAS uyakwazi ukufumana iindawo zokuhlala mahala ubhatalelwe nguNSFAS, so uNSFAS unegalelo elikhulu alidlalayo ezimpilweni zabafundi.

Isizathu sokuba ndikhethe utyala imali kwangoku kungoba kule mihla yanamhlanje imisebenzi inqabile. Xa , xa kunokwenzeka kuphele lo msebenzi endikuwo ngoku ngeke ndibe nayo imali yokuqhubeka ndiphile ndizithengele zonke izinto endizifunayo kunye nezinto endizidingayo. Le mali endiyigcinayo ngoku ingandinceda ukuba ndiqale elam ishishini xa kunokwenzeka ndiphelelwe ngumsebenzi.

Ukufumana imalimboleko ebhankini kunemiqathango emininzi kakhulu. Loo miqathango leyo yenza abantu abaninzi baphele sebeboleka imali koomatshonisa abangekho semthethweni. Umzekelo, iibhanki ezininzi xa uyoboleka imali ziye zifune amaphepha asisiqinisekiso ukuba uyaphangela uzawukwazi ukuyibhatala yonke loo mali leyo. Kwezinye iindawo bade bafune namaphepha achaza indawo ohlala kuyo. Xa ungakwazi ukuyibhatala loo mali baye baze apho uhlala khona bazothatha izinto. Umzekelo, bathathe imoto xa ungakwazi ukuyibhatala imali obuyibolekile. Yiyo loo nto eyenza abantu abaninzi baphele sebesiya koomatshonisa abangekho semthethweni.

Ndingacebisa uluntu ukuba lisebenzise iinkonzo zebhanki kwizinto ezininzi ezifana nokukhupha iziliphu zeeakhawunti zabo. Ndingaphinde ndibacebise ukuba basebenzise iinkonzo zebhanki ukukwazi ukuba umntu xa efuna ukuthumela imali komnye umntu ayenze lula ngaphandle kokuthatha izithuthi ahambe aye edolophini. Loo nto inganceda kakhulu ekutheni bonge imali abakhwela ngayo ukuya edolophini ukuyoyifaka imali komnye umntu. Ngoba ngoku xa usebenzisa iinkonzo zebhanki uyakwazi ukuthumelela umntu imali nokuba yena usebenzisa enye ibhanki.

Amava achukumisayo endikhe ndiweve ngokusetyenziswa koomasingcwabisane kukuba abanye oomasingcwabisane bayakwazi umntu ukumenzela inceba bamngcwabele nokuba ebengabhatali na kakuhle. Amanye amava ancumisayo endikhe ndiweve ngokusebenzisa kwamasingcwabisane kukuba umasingcwabisane zonke izinto uye azenze ngexesha, ukuquka ukulandwa komzimba.

Ngelixa ndigqajukelwe livili lemoto esithubeni kwindawo ekude kakhulu nemizi kunye neevenkile ndaye ndathenga i-airtime ngokusebenzisa imfonomfono yam, nge-app yebhanka. Loo nto yandinceda kakhulu ukuze ndikwazi ukufowunela abantu abazondilanda kule ndawo bendikuyo kunye nosapho lwam ndilwazise ngento endehleleyo.